Nako e lokileng ya ho lokisa mmila, ke mariha hobane batho ba bangata ha ba dule ba tseleng, ba le tseleng ebile ho wa bata.

Ke hore ba thole di-phone tsa smart phone, hore ba kgone ho sheba history ya rona ya kgale. Hore ha ho ne ho buawa ka ntho e itseng, ho ne ho buawa ka eng? Hore ba be le tsebo.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

Dintlha tseo ke tlo di batla ha re tsamaya, ka leeto pele re tsamaya. Ke tshwanetse ke thole bukana ya boitsebiso ya mang kapa mang, hobane ke yona e tla hlalosa ha ho se ho na le kotsi, mohlomong e etsahetseng tseleng, hore re tsebe mang ke mang.